Ditsala ke a lo mema ke batla go tsamaya le lona keresemoseng ena, ke nale dikakanyo tse mmalwa ke tsaya gore go ka ba jang ge re ka loeto go ya kwa Bela Bela gonne re tla ya koo ka labotlhano ra ka sontaga go ya go jesa monate re le ba ba nne fela gonne re ba ba nne. O mongwe le o mongwe kakanyo ya gagwe e le yone letleletswe mare ke nagana gore re ka leeto le e le goreng ke le le telele re kgone go bona mahatshe a mangwe kwa Limpopo porofenseng ya Limpopo. So ke tla lebogela dikakanyo tsa lona gore re .

Gonne nna le ditsala tsa me re itukisetsa go tsaya leeto la keresemose matsatsi a le mabedi, masigo a le mararo. Re ipaakanyetsa go tsaya leeto go ya porofenseng ya Limpopo kwa Bela Bela lodge, ke tsaya gore be re tlile go berekisa bese gonne tlhwatlhwa ya bone e kwa tlase. Mme ka gonne gape VAT e leng VAT e ile kwa godimo ka poresente e e rileng tse tsaya gore go nale di sente tse e le goreng di oketsegile, mme ga ke nagane gore ke madi a e ka ba a kwa godimo go feta ka mokgwa o re itukiseditseng ka teng mme ke tshepa re tla kgona go patela re kgone go tsaya loeto.

Ee, ke tsela e e tlwaelegileng go tsamaya ka dinao mo lefelong le ke dulang go lone gonne ga e se ba rotlhe re nang le dikgweetso tsa go re tsaya mo go ya lefelong le lengwe. Ebile go tlwaelegile mo e le goreng yo mongwe le yo mongwe o ipatlang go ya lebenkeleng le le , go ba ke batla go etela tsala ya me, go ba ke batla go ya sekolong gonne sekolo le sone se gaufi le mo ke dulang ke lefelo le le lengwe. Ke ka jalo ke reng ee go tlwaelegile go tsamaya ka dinao mo lefelong le ke dulang go lone yo mongwe le yo mongwe o ya kwa a yang a ntle le go ya ditoropong.

Go ya ka nna ya mathomo ke gore ditsela ga di a phepafadiwa ga di a sireletsega, bosenyi bo bontsi bo diragala kwa di tall gate-ing ebile go le gantsi bosenyi bo diragala mo dipalangweng tsa bakgweetsi ba e goreng ba tlabe ba rwele dithoto ba eme di tall gate-ing ebile nna kere go ka tokafadiwa ka tsela e e rileng ya go latela. Go nale sepodisi se e le goreng se berekela mo ditseleng, mme fa go ka nna le ba bantsinyana ba go ema di-tall gate-ing bosenyi bo tla fokotsega se se tla phedisa maphelo a bakgweetsi ba le bantsi ba tlabeng ba rwele dithoto mo di-tall gate-ing se se tla thusa go le gontsi.

Kgwebo e e le goreng ke ile ke a kopana le one ka bese ke gore go nale letsatsi le lengwe go ne go le ka labobedi ke tswa toropong ya rona ke ya motsesetoropong o mongwe wa , mme se ne sa diragala ke gore ke ile ka tsena ka la bese. Fa ke re ke fetsa go tsena mokgweetsi o ile are ke atamele mme o ne a re ke mofe tšhelete ya go patela leeto la me le ke le tsayang. Fa ke fetsa o ile a lebala go nnela ka pampiri e e rileng karata ya go bontsha gore ke patetse, mme morago ya re ba botsa gore ke mang ya a sa patelang ke a re mme nna ke patetse mme ga ka kry-a karata gore go ile le bothata mme mokgweetsi a bolokisa.